Ka letsatsi la bomme nna le mme wa ka, re ile ra intsha ra palama sekepana se senyane sa bahahlaodi nokeng ya Lekwa. Sekepaneng sena re potolohile serapana se leng teng mahareng a noka. Re ntse re hlalosetswa ka history ya karolo ena ya naha. Kamora moo sekepe se ile sa emiswa ra fuwa monyetla wa ho nka dinepe, leetong le kgutlelang morao boemakepe ra phomosetswa ka dijo .

Ho ya ka seo nna ke se boneng toropong ya rona e nyenyane, ho na le nako eo toropo ya rona le ditoropo tse mabapi di neng di na le dihlahiswa tse neng di hloka ho tsamaiswa ka terene, ho leba dikarolong tse ding tsa naha. Empa tswelopele ya fihla ka diphethoho, dihlahiswa tse ding tsa se ke tsa hlola di fumaneha. Hape ha sebediswa mefuta e meng ya dipalangwang ho tsamaisa dihlahiswa tse ntseng di le teng.

Ho fihleng ha ka lapeng, ha ke ya ka ka senya le nako. Ke ile ka ntsha setlankana seo ke neng ke se fuwe ha ke ne ke palama bese, se neng se hlalosa melawana le dipehelo ho nna jwalo ka mopalami. Teng, ke fumane nomoro ya mohala eo ke tlamehang ho sebedisa ha ke na le tletlebo. Ke hlalositse sohle seo nna le bapalami ba bang re fitileng ho sona. Ka ba ka kopa beng ba mokganni hore ba fuputse hore ekaba ho ne ho etsahalang ka mokganni eo, ba be ba re fe le karabo ya ka mora dipatlisiso.

Ereng ke le bolelle hee ha se ka mmele o moholo fela o ka hlekefetsang dipalangwang tsa setjhaba. Ka lebaka la hore ke mosesane mmeleng ke ile ka iphumana ke se ke laelwa ke mokganni hore ke dula hodima engine, ho etsetsa motho a neng a le motenya mmeleng sebaka. Ke ile ka hlalosa hore ke lefile tjhelete e felletseng ebile nna, ke nna motho wa pele wa ho fihla ka hara sepalangwang. Ka ha a ne a potlaketse ho tsamaya. O ile a dumela ha ke mmolelle hore a nkgutlisetse halofo ya tjhelete eo ke e lefileng ntle le kgang.

Ke nahana hore sesosa ke tlwaelo. Seo ke se hlokomelang ke hore boholo ba batho ba seng ba le baholo dilemong ha ba rate diphethoho tse ba tlosang ho seo ba seng ba se tlwaetse. Jwale makeisheneng ho tletse bona batho bana athe batjha ba nkang karolo ho diphethoho ba itulela ditoropong ebile ke bona ba sebedisang makoloi ana ho phetha mabaka.

Dumela ntate re ya o amohela mona Phakisa Bus Services. Ke kopa ho netefatsa hore ntate o re o hloka ho tloha Gauteng ho ya motseng wa Botshabelo. O na le dikgetho tseo o lokelang ho di etsa, e leng tsa dinako tse leng teng le tsa boemo ba bese eo o tla nka leeto ka yona. Ditekete tsena tsa theko e tlase, ditulo tsa tsona ha di otlollohe ho dumella hore o paqame ka beseng ebile ha hona ho phomosetswa ka dijo jwalo ka ha dibese tsa ditikete tsa theko e phahameng. Ke yona phapang eo jwale le dinako tsa ho tsamaya di a fapana, ke hoseng ka hora ya bohlano, motsheare ka hora ya pele le bosiu ka hora ya borobong. Jwale o ka thabela efeng?

Dumelang, na ke kantorong ya diterene moo? O, ke a leboha. Ke kopa hore ke se ke ka fana ka lebitso la ka. Ke fetsa ho feta ka mora Sekolo se Phahameng sa Thutong, moo ho tsamayang seporo sa terene teng. Ke ne ke nahana hore mohlomong basebeletsi ba kantoro ya lona ba lokisa ho hong seporong. Fela ka hlokomela moaparo wa ba batho bana hammoho le koloi ya bona. Ke hlokometse hore ke ditsotsi ebile ba utswa seporo. Ke na le letswalo la hore ba hlokometse hore ke ba bone hobane ba ile ba phakisa ho palamisa seporo koloing ya bona. Potlakang hle le ba tshware ba tle ba se ke ba ntsoma hobane ke le paki ya boshodu bona ba bona.

Mokgwa wa ho fumana sepalangwang ka E Hailing ho bebofatsa dintho haholo-holo le batho ba seng ba hodile dilemong ba ka o sebedisa. Ka ha o penya penya mohala wa hao wa thekeng, ho etsa kopo ya sepalangwang se fihle hae ho isa moo o lakatsang ho ya teng.

Ke rata tekesi, ho na le bese kapa terene ka ha lenane la batho ba palameng le se lengata, hoo ho etsa hore ho be bobebe ho botsa tsela ebang o lahleha, o ka botsa ho bona bapalami ba bang kapa yena mokganni.

Ditshebeletso tsena tsa makoloi di nthusa haholo ha ke etela moradi wa ka university-ng. Moo a dulang teng ke hole haholo le boemelo ba dikoloi tsa baeti. Boholo ba ditekesi tse fetang moo, ke tsa hoseng haholo, tse feletsang basebetsi hara motshehare ha di fumanehe. Jwale ebe re tla pholoswa ke tshebeletso ya Bolt kapa Uber.

Dumela, ke kopa o nfetisetse Lefapheng la Ditletlebo, o ke lona leo? Ke na le tletlebo. Ke palame e nngwe ya dibese tsa lona, ho tloha kgutlo tharo ya Lekwa ho tla Polokwane. Na o ka dumela hore haesale re palama bese eo, maobane re ile ra ba re tlo fihla mona Polokwane, mokganni a sa emise hore re tsebe hore sebedisang ntlwana le hona ho reka dijo? Ha re tletleba, o re tsebisitse hore yena o potlaketse ho fihla Polokwane hohang ha hona hore o tla re emela re kwale mabaka a rona, ka ha a tseba hore re tlo mo ja nako. E ke na le nomoro ya bese le lebitso la mokganni eo.

Ke ne ke qala ho nka leeto ka sefofane ha ke ne ke ya matsatsing a phomolo naheng ya Mozambique. Ke ne ke tshohile, empa ke tatetse ho ipona ke le ka hara sefofane. Ntlha ya pele e ileng ya mmakatsa ke boholo ba sefofane ka seng. Ke ile ka ikutlwa ke tsekela ha ke se bona ebile ke tshoha hore na ka nnete sepalangwahadi se sekaalo, se ka hle se fofe hodimo marung. Empa ha ke se ke le moyeng, ke ile ka hlokomela hore maphelo a rona a bolokehile.

E le nna ke e mong wa ba ileng ba ipilaetsa kgahlanong le E-toll. Nnete ke hore tlhalosetso eo re neng re e fuwe ya lebaka la ho e lefa e ne e sa utlwahale. Beng ba dipalangwang ba lefa ditjhelete tse ngata bakeng sa tshebediso ya mebila ya naha. Ka nnete, ha re hloke le leng lesoba leo re hlokang ho le tlatsa ka tjhelete.